Ke dula ke ko. Ke dula ke kopana le papatso ya yona television-eng, ha ke re ke mamela le seyalemoya ke kopana le papatso ya insurance ya lepato.

Dintlha tsa ka. Aa dintlha tsa ka tsa mokitlane, ha di maemong a matle hore nka etsa kopo ya tjhelete. Hore motho a etse kopo ya tjhelete, ho batleha dintlha tse fetang mashome a mahlano.

Maikutlo aka ke hore batho bao ba thusa setjhaba haholo. Ba kgona hore ba o adime tjhelete o se na letho, o le dikojwana di mahetleng. E be bona ba ba kgona hore ba o fe tjhelete ya ho beha borotho tafoleng ya hao o fepe bana ba hao. Mme wena o tla kgona ho ba lefa nakong eo tjhelete ya hao e keneng ka letsatsi leo.

Nka mo eletsa ka dikgetho tsa tsa hore o kenya tjhelete ya hae ka hara banka. Mme re mo fa matsatsi a mashome a mararo a nang le motso o le mong. Hore a kgone ho fumana tjhelete ya hae. Kapa re mo fa matsatsi a supileng hore a kgone ho fumana tjhelete ya hae. Kgetho e tla tswa ho yena.

Ke tlo boela ka hare, ka hare bankeng ke botse ka tjhelete ya ka hore na ebe ba tseba hore e nyametse hokae?

Ke ne ke founa mabapi le ho tseba hore na, na bankeng ho kadimisana ka tjhelete hore bana ba kgone ho ya sekolong? E le hore taba ena ke nnete kapa ke mabarebare?

Ke ne ke kopa hlahiso leseding mabapi le UIF ya ka. Hobane jwale ke itse ka re ke lo kenya kopo ya ho thola UIF ya ka. Ke jwetswa hore ke tlameile ke eme dilemo tse nne. Na e be taba ena ke nnete ha kae? Na e be ke yona nnete e ke utlwang? Ke yona ntho e tlo etsahala ya hore ke eme dilemo tse nne pele ke fumana UIF ya ka?

Ke ne ke kopa ho botsa hore na jwale app ena ya banka ha e se e fetotswe hakale-kale. Ne ke botsa hore na se re etsa jwang hore re romelle tjhelete ka app? Le hona ho reka motlakase le ho reka moya re kgona jwang ho reka dintho tseo ka app?

Ke nahana ke hore na ha nako e ntse e ya ba tlo hloleha ho patala dikoloto tsa bona. Mme banka e tla be e se sena nthwe ka e e etsang, e le hore fela e ba tshwarise. Ba qoba yona yona ntho eo ya hore batho ba tlabe ba hloleha ho patala dikoloto tsa bona tseo ba di entseng.

Ne ka sa kopa o theole matshwao hle mme wa ka. Taba ya hao ke a utlwa o halefile. Empa kopo ya hao ha e amohelwa hobane mokgolo wa hao ha o moo moo re batlang teng, ho re o ka kgona ho kenya kopo ya ho reka koloi. Re kopa o theole matshwafo mme. O re mamele hantle.

ke ne ke ka lakatsa ho fumahantshwa sekoloto sa nako e kgutshwane. mabapi le ho le hore ke batla ho ntlafatsa ntlo. Jwale ke ne ke kopa tlhakisetso ya dintlha ka botlalo hore na sekoloto se jwalo nka se fumana jwang? Le hore dipehelo tsa sona ke difeng?

Ee, ke kopa ho tseba hore na jwale ke hobaneng ha ho nkuwe tjhelete e fetang tekano account-ong ya ka. Ha se tjhelete e ke e patalang ka kgwedi ena mabapi le le ntho le insurance ya ka. Ke hobaneng jwale ha ho so etsuwe ntho e tje? Mehleng ho nkuwa makgolo a mararo, jwale hobaneng kgweding e ho nkuwe makgolo a mane. E be e bakuwe ke eng taba e ka ofela? Ntate ke kopa le lokise mathata a lona. Le se ke be la ba tla be ke tlise moo.

Batho ba mahaeng mona ba se ba tlwaetse ho sebedisa di-ATM hore ba fumane tjhelete tsa bona. Empa bothata ke hore di-ATM di hole le bona. Ha ba kgone ho di fihlella.

Ke lakatsa ho tsetela tjhelete ya ka account-ong ya polokelo e di tswala tse ntle haholo bakeng sa kgwebo ya ka. Ke kopa tlhalosetso mabapi le dikgetho tse ka fumanehang bankeng ya lona.